Kuthatha iinyanga ezintathu ngombana kufanele bona bahlolisise bona umuntu lo kuvumelekile bona angayithola imali na.

Kulokha nawufaka imali ebhanga bona ihlale nofana yande ukwazi bona ingakurhelebha ngakusasa.

Kufanele bona aye ebhanga ayobabikela umraro aqalene nawo, yeke bakghone ukumsiza, ukuyithola imali leyo ngokurhaba.

Kukobana kokuthoma, bakhambe batjhinge ngebhanga bayokuvula i-akhawunti lapha khona bazokuhloma khona imali begodu ikarada kufanele liphathwe ngulo othembekileko begodu okwenza bona kuphumelela kubekwa imigomo nemibandela ngestokfela sabo.

Iye, kuyakghoneka ngombana kukhona ihlelo labantu abarhola imali encani elibavumelako bona bangaboleka.

Nawufuna ukuvula i-akhawunthi yebulungelo utjhinga ebhanga nemininingwana yakho ubawe khona bona bakukuvulele bazokuvulela lokha nawuphethe iimfanelo zakhona.

Bangakhipha ijima lokobana kube khona abafundisa abantu abadala ngemizini nofana emakhaya ngomaliledinini nofana kube nemikhangiso ezifundisako ngalokho.

I-balloon payment kulokha nawubhadala ikoloyi kancani kancani nofana ngeenyanga lezo obekelwe zona.

Kubaluleke khulu ukuthembeka estofkeleni ngombana naningakathembekeki ningagcina niba nobutjharagano obenzekako phakathi kwenu. Yeke, kufanele bona nithembeke nangokukhipha imali estofkeleni senu ukwazi bona siphumelele sikwazi ukukhamba kuhle nofana siberege ngendlela ererhe.

Awa, azifani ngombana lokha nawuthenga ebulungelweni akubi nemali engezelelweko oyikhiphako. Bese kuthi nawuthenga evikilini ufaka iranda phezulu nofana i-two randa ungeza imali leya ye-airtime.

Mumuntu oberegako begodu orhola inani elingaphezulu kwaleli ebalibekileko emininingwaneni efunekako.

Kutlhogeka ibhampiri lalapha oberegela khona abayibiza ngokobana yi-payslip.

Mibuzo kobana, uzokukghona na ukonga imali? Begodu uzokonga imali bunjani?

Imali yokobana e-akhawunthini kube khona okufakako nawuthomako.

Utjhinga ebhanga uyokubawa bona bakuvulele.

Iye, ikhona imalimboleko eenkolweni ekungasizo zombuso ngombana nazo ziyafana nalezi zombuso.

Kungenzeka bona uhlangabezane nobungozi bokobana imikhakha le igcine sele ingesanamali nofana sele ingasaphumeleli lokho kuzokwenza bona imalakho ifelele.

Kukobana imalimboleko le igcina yande, yande ibe yinengi khulu idlule le ebekufanele bona uyibhadele.

Ngeyobuphilo tjhorensi neemfundo tjhorensi.

Awa, akukalungi ngombana eenkolweni ezisemakhaya uthola bona abantu bemakhaya abakwazi ukusebenzisa umaliledinini.

Kufuneka ipasa begodu kube nalapho avuma khona bona uzokwazi ukuyikhipha imali ngelanga le efuneka ngayo.

Ibuyiselwa emva kokobana uthole umsebenzi begodu kungaba ngemva kwesikhathi seminyaka emithathu nofana emihlanu.

Ingifundise bona uyakghona bona wonge imali.

Iye, iyafana ngombana zombili uthoma ngokufaka imali le onayo bese uqedelele ukuthumela imali.

Ligcwaliswa ebhanga, urhelebhiswa ngilaba ababeraga ebhanga bazokugcwalisela lona bona ligcwaliswa njani.

Abantu bemalimboleko bavumelana naye umbelethi lo nofana umuntu, utjhinge lapha ahlala khona kube khona okhunye zezinto ezithengiswako. Ukwazi bona zibhadale imali le ayithetheko.

Imalimboleko, yimali le oyitjhingela ngebhanga ayoyibawa bona ubawe bakuboleke yona uzoyibuyisa emva kwesikhathi esithize. Imalimboleko yimali oyibolekela okuthize, okurhabileko leyo nofana okufanele bona kwenziwe.

Zibasiza ngokobana imali le, bababambela yona abazibambela begodu bazokuyithola sele kungemva kwesikhathi lapho bayitlhoga khona begodu sele iyinengi.

Iye, kuvumelekile ngombana omunye nomunye angaya ebhanga yakhe ayosivula khona isibawo lesi.

Yimali azibolekela yena, angabandakanyi abanye abantu.

Ungayivikela ngokuthi ungathumeli noma ngubani imalakho, nofana unikele imininingwana yakho noma ngubani abantu ongabaziko.

Mithetho ebekiweko ebhanga, kufanele bona wazi bona lokha nawuboleke imali uyokubhadala imali edlula le oyibolekile. Mthetho wakhona bayandisa.

Ngokubona kwami azobaqedela umsebenzi, ngombana angekhe sisasibona isidingo sokobana siye embhanga, sinawo ama-app la kibofunjathwako. Uthola koke, siyakghona ukukwenza kufunjathwako lokho kokwenza bona bangabi nomsebenzi, ngoba abantu angeze basasibona isidingo sokuvakatjhela amabhanga.

I-insurance yepilo kulokha nakunemali oyikhiphako ebakubulungela yona, enza bona lokha sele ugula ikwazi bona ikusize, nofana nawufuna okuthizeni epilweni ngakusasa ikurhelebhe.

Ngibona kuyindlela etjhibhileko, ngombana nawufaka umoya nge-app, uba yinani lelo, nawuthenga estolo kuba linani elingeziweko.

Ngikubona kungakalungi, ngombana kukhona abangalazi ilimi lesiNgisi.

Amabhenefitjhari ngilokha okutholwako nasele kufike izinga elithize nofana sele kulele umnikazi wawo.

Iye, kufuze bona kutlikitlwe ikontraga, ukwazi bona nanihlangabezana nemiraro kube khona lapha enilungisa khona msinya.

Iyingozi lokha nasele kunomuntu odobhe ufunjathwako wakho, wazama ukungena kiyo, waberegisa itheknoloji wadosa imalakho yoke. Obunye ubungozi ukobana lokha nawunikele omunye umuntu imininingwana, uyakghona bona enze umngunyathi aberegise i-app leyo yebhanka. Nalokha ungenelwe botsotsi bayakukatelela bona ungene ebhanka, ubathumele imali yoke ku-app le.

Kuqakatheke ngokuthi lokha ipahla le nayingalahleka, ukwazi bona i-insurance ikunikeze enye.

Ihlelo leli lenza bona kube lula lokha nawufuna ukuthumela umuntu imali osenarheni enye. Lokho kwenza ubulula bokobana kuthunyelwane imali kurhelebhanwe ngemali.

Kungisize khulu, kungisize bona nasele kufike isikhathi sokudinga imali leyo ngiyayithola, akufani nalokha ngizama ukuzibulungela yona, ngombana lapho ngigcina sele ngiyiberegisile.

Kuyakghonakala ngombana kune insurance yabantu abasidisi abayitlolisako begodu idosa imali emrholweni wabo lokha nabasasebenzako. Ye-ke nasele umuntu asidisi ahlala ekhaya, bambuyisela imalakhe le ebebayidosa lokha nakasebenzako.

Edorobheni, ngombana edorobheni kunabantu abanengi abeze ngokuzokufuna umsebenzi, nofana ebeze ngemisebenzi, abatlhoga iindawo abangahlala kiyo.

Ukuthi lokha nakakhambako, akhambe nemali epheleleko aziko bona uyoyiberegisa. Begodu nakakhambako angaqali okunengi nofana athenge noma khuyini engekhe akusebenzise.

Kuqakatheke khulu ngombana kufuze bona wongele ikhambo lakho begodu awazi bona kelinye ilizwe uyofumana izinto zikhamba bunjani.

Izembatho ezidla imali ngombana uyokuthenga izembatho ezitjha uzithengela inarha etjha nofana inarha le ozobe uyivakatjhele, begodu ufuna bona bakubone bona enarheni yangekhenu nimbatha njani.

Kufuze bona nakanekhambo, nakafika ekhambeni angathengi lokhu angeze akusebenzise athenge izinto ezibalulekileko begodu imali ayisebenzisele okubalulekileko kwaphela.

Ngisebenzisa ikambiso yanamhlanje, imali ngiyibulungela ebhanga begodu nanginekhambo angiyitjhaphululi ebhanga ngiyayibopha.

Kungaliphazamisa ngokobana nakaya ngaphetjheya iranda liyokwehla khulu lokho kumphazamisa ngokobana uyosebenzisa imali edluleleko nofana imali enengi.

Ngingamhlathululela ukobana inani lemali leenarhezi azifani. Nawuya kamanye amazwe kuyenzeka bona yethu imali ibe yincani begodu abanye nabeza ngapha, ngaphana yabo ibe yinengi lokho kuberega ngeemali iintjhijilo zeendawo.

Ngingamyelelisa ngokobana angalali emawotela kube khona okhunye angalala khona ngombana iindawo zokulala zinengi ngaphandle kwamawotela begodu ayelele izinto ayozenza endaweni leyo.

Ngingamyelelisa ngokobana angathengi kibomaliledinini atjhinge khona lapha bathengisa khona amathikithi emavikilini wakhona.

Ngingabayelelisa ngokobana kufuze bona bafunde ngokutjhugululwa kwezeemali begodu babe nelwazi lokobana lapha baya khona imali le bayibala bunjani.

Kuqakathekile bona ukuze ikhambo lakho liphumelele kube likhambo elihle ngombana lokha nawukhambako ungathola bona imali ayikalingani nofana ikuphelele phakathi kwekhambo.

Iintjhijilo zokobana uthola bona imali sele iyehlile iyincani uthole bona, bebaphethe leyo mali engangaleyo abasanayo enye imali.

Kukobana nomnotho wamazwe abulingani begodu nangendlela siphila ngazo emazweni wethu akufani begodu kunengi okungafani okwenza bona iimali lezi zingalingani.

Iye kuqakathekile, ngombana uzobona lokha nabamgalajako begodu angakhona bona naye azibalele abone bona uzokudinga imali engangani.

Ungazijayeza ngokobana uzitjhege lapha kibomaliledinini begodu ufunde ngazo bona zitjhentjhwa bunjani.

Iye kuyakghonakala, ngombana edoyelweni laboflayi kulapho khona bekutjhugululwa iimali begodu abanelwazi lokobana kuberegwa njani nofana kwenziwa njani.

Iye, kufanele ayibikele ukwazi bona bamtjhugululele imali begodu bayelele lokha nakaberegisa ikarada lakhe kweminye imitjhini yangaphetjheya.